Hayi, andiboni ukuba zixatyisiwe kuba kule mihla siphila kuyo abantu basebenzisa imithetho kaRhulumente. Iinkosi zomthonyama ziye kuthethwe kuzo kwiindawo ezisemaphandleni okanye ezisezilalini amaxesha amaninzi. Kodwa nazo azivamanga ukuthetha, ukuzihoya kakhulu iinkosi zomthonyama. Iba zezo ndawo nezo ndawo ezo zibahoyileyo.

Kumaxesha angoku kunzima ukukwazi ukuthetha isiXhosa ungakhange usixube nesiNgesi. Ngoko utshintsho luninzi gqithi kumaxesha angoku kunamaxesha akudala. Ndibona ukuba ilizwe kufuneke lizame ukuya, ujongana nohlobo ulutsha oluthetha ngalo ngala maxesha sikuwo ngoku, kuba ukusebenzisa isiXhosa ungakhange usixube nesiNgesi senza abanye abantu bangakuva kwale nto uzama ukuyithetha. Ngoko yiloo nto ndibona ukuba amaxesha angoku yeyona ndlela yokuthetha.

Ndisendleleni eya edolophini, ndikhwele kwiveni ngasemva. Iindlela ezi sihamba kuzo azilungiswanga, ngoko kunzima kulo mva ndikuwo wemoto. Ndimane ndingqubeka, ndimane ndibetheka ngesinqa eso sam, kuba kwa izitulo ezi ndihleli kuzo ngasemva kwale nqwelo azizizo izitulo ezifanele ukuba zihlala entweni ehambayo. Kubuhlungu umzimba lowo wam wonke ngolu hlobo endihamba kulo, funeke ndizame umane ndibambelela kwiindawo ngeendawo xa imoto leyo izama ukutshintshatshintsha isiya ngapha nangapha.

KwisiNtu sakwaXhosa ukuze kwaziwe ukuba abantu bathembisene okanye bangejene kufuneka umfana abhalele kwikhaya lentombi incwadi ecela ukudibana nekhaya, noomalume bentombi leyo kuze kuyothethwa, kubhatalwe ilobola. Emveni koko ilobola iza kwenziwa . Emveni kokubhatala kwelobola kwenziwa noduli, kulapho ke ngoku kuye kwaziwe ukuba aba bantu okanye esi sibini sithembisene okanye singejene.

Hayi, azange ndenzelwa intonjane kwaye azange ndayibona xa isenziwa, koko ndandikhe ndeva abantu abadala xa bebethetha ngayo, izinto ezenzekayo xa kusenziwa eli siko. Amaxesha amaninzi ke kodwa kuye kutshiwo ukuba izinto ezenziwa kwintonjana akufanelekanga uba ziyathethwa okanye ziyabaliswa ebantwini abangazange bazenzelwe. Ngoku andinamava kakhulu okanye andinalwazi lukhulu endinolusasaza ngale lisiko.

Kweli xesha siphila kulo ndicinga uba iinjongo zokulobolisa akusezizo ezi yayizizo zakuqala zokumanyanisa iintsapho. Koko iinjongo zangoku zezokwenza imali ekhawulezileyo, abantu bazibone sebephila ntofontofo. Kuba amaxesha amaninzi aba bantu baye baqhube ezi ngxoxo zelobolo baye babize iimali ezingaphezulu kwezi bekufanele uba bayazibiza. Loo nto yenze ube nako ukukrokra ukuba iinjongo zabo zithini na.

Ndicinga ukuba amantombazana akhuliswa ngoomakhulu wabo aye ancedakala kakhulu kuba oomakhulu baphile kwelaa xesha lakudala apho amantombazana ebe nendlela ethile yokuziphatha. Ngoko baye babafundisa loo ndlela engafaniyo nale ndlela kuphilwa kuyo kweli xesha sikulo. Okwesibini, oomakhulu banamava amakhulu kakhulu aquka uhlobo abaphile ngalo bona kunye nohlobo ababone ngalo abantwana babo abaziphathe ngalo. Ngoko baye bathi xa befika kwabazukulwana babo bakwazi ukulungisa apho baye bona baneziphoso khona yaze ezo nto zenziwa ngabantwana babo. Xa befika kubazukulwana babo baye bakwazi ukuzilungisa ezo ziphoso zabo nezo zabantwana babo.

Ndicinga ukuba ootata abatsha bangaqinisekisa ukuba ngumzekelo omhle ebantwaneni babo ngokuba bababonise ukuziphatha ngentlonipho, bahloniphe abantu abasekuhlaleni okanye abazali babo, kunye bazihloniphe nabo bona iziqu zabo. Okwesibini, bangabonisa ukuba basoloko bekhona ebomini babantwana babo. Benze izinto abantwana babo abazithandayo, bakubonise ukuba bakhona ebomini bakho. Bangabonisa indlela yokuziphatha entle. Umntu angaziphathi kakubi okanye abe ngumzekelo ombi emntaneni wakhe.